Kubalulekile kakhulu ukuba khona kwezinyosi, nokuthelela kwempova. Ngoba ikhona okuchazayo ukuthi lento kuzokhiqizeka iy'thelo ey'ngakanani. Uma ziba ningana iy'nyosi, nempova nayo oyithelelayo ziba ningi. Imikhiqizo wangaleso sikhathi uzoba mkhudlwana. Ngiyabonga.

Eyi ngiyajabula impela, ngoba nangu umdali usesiphe nasi isitshalo esinempova yomoya. Manje okusho ukuthi, ngeke sisadinga iy'nyosi ngendlela ebesidinga ngazo, le mpova izodudulwa umoya, ikwazi ukuthi i-pollination iqhubeke and iy'tshalo nazo zithele kahle. Hawu, ngijabule nje impela, ngijabule impela ukuthi umdali usiphile lesi sipho lesi and into enhle futhi yikho ukuthi lesi sitshalo esakhona la e-Africa. So ayi, ngiyabonga nje impela ngiyabonga, ngithokozile nje ngempela, ngiyabonga.

Imakethe inkulu impela okudla okungafakwa emathinini okungaqandiswa. Singaqala kobhontshisi, obhontshisi bangakwazi ukuthi bafakwe emathinini, kube khona ummbila, ummbila lona phecelezi sikubiza nge-sweet corn. Sinawo nawo, esingakwazi ukuthi bawuqandise abantu bawasebenzise kuma-mixed veggie, iy'thelo lezi ey'hlanganisiwe, ey'qandisiwe bese abantu bapheka ngazo. Imakethe ikhona nje inkulu impela. Yingakho kulula nje ukuthi sonke isithelo esisitshalayo siyazi ukuthi sonke sizosebenza, akukho nje okuzohlala kungeke kusebenze.

Imthelela engaba khona singasho ukuthi mhlampe ingaba, khona emibi, khona emihle. Emihle singasho ukuthi, uma sikwazi ukuthi sibeke ukudla emathinini, singakwazi ukuthi sikubekele isikhathi esijana. So ungakwazi ukuthi sazi ukuthi kukhona ukudla okunganela abantu, mhlampe iminyaka ezayo lapho siyazi ukuthi lento umhlaba ungathola isikhashana sokuthi ululame nawo ngoba nawo umhlaba asikwazi kuthi singalokhe sikhiqiza nje kuwona, izikhathi zonke. So, manje masenza njalo siyazi singakhona isikhashana sokuthi umhlaba ukwazi ukululama, sikwazi ukuthi mase sidlulile leso sikhathi sibuyele futhi, sikwazi siqale phansi sitshale, sitshale futhi ezinye iy'tshalo ngoba phela le nto ekuthiwa i-crop rotation ibalulekile, mele senze kanjalo. And masibheka mhlampe singathi, into embi ngayo ungathi izinto phela kumele zifakelwe emathinini, amathini lawo alahlwa kanjani. Kungayinkinga lokho. Siyabonga.

Ubaba uMthembu bengingamuyala nje ukuthi kubalulekile ukuthi abe nehhoko elikhulu kahle la azokwazi ukuthi agcine khona iy'nkukhu zakhe. Kodwa manje futhi enye into ebalulekile, lezi nkukhu zakhe yena ubecabangani hlampe, ubecabanga ukuthi , abe wumuntu njena o-deal-a namaqanda or noma, befuna ukudayisa izinkukhu nje ziphila na? Ngoba uma kuwukuthi ufuna ukudayisa amaqanda kakhulu, kubalulekile ukuthi iwoko lakhe, likwazi ukuthi hhayi zonke iy'khukhukazi zakhe uzokwazi ukuthi ay'fukamelise, azi ukuthi hhayi uzokwazi khona lapho uzothatha amaqanda awadingayo adayise awadayise ansuku zonke. Noma uma kuwukuthi ufuna leziya abathi ngesilungu, free range, uzokwazi ukuthi lezo zinkukhu lezo eyadini zihamba indawo enjani, uyfida kanjani konke lokho. Siyabonga.

Mina ngokwami njengamanje, imfuyo ebengayithokozela ngazi kahle ukuthi yazini iyona engayithenga, kungangaba imbuzi. Hlampe nje ngingathenga iy'mbuzi hlampe singenza zibe wu-five ezesifazane, eyodwa yesilisa. Ngoba imbuzi ngiyazi ukuthi ngakithi ziyadingeka. Makuba nemicimbi nje abantu badinga imbuzi abazoyihlaba bazi ukuthi hhayi, konke kuhamba kahle. Imbuzi iyona into engibona ngathi hhayi ingahamba kahle, ngakithi. Ngiyabonga.

Into enhle ngesivini, yikho nje ukuthi indawo vese etshalwe amagrebhisi, yinhle nje noma udlula kuyona. Manje lapho kuba lula ukubaheha abantu ukuthi beze lapho ngoba yinhle vese leyo ndawo. Into ongayenza ukuthi, ngoba usubahehile nje ngobuhle bayo, ungabenzela ama, ungawabiza ngama-tour, ukuthi bakwazi ukuthi bangene babazi, ubafundise ngokuthi iwayini lenziwa kanjani nanokuthi sazi kanjani mase selikwazi ukuphuzela, konke lokho. Siyabonga.

Ey, ngezikhathi zakudala, okhokho bethu bebengenawo ugandaganda ukuphendula inhlabathi khona kuzoba lula ukuthi sitsale, iytshalo esidinga ukuthi siy'tshale. Manje sewukhona ugandaganda, wenza umsebenzi ube lula, futhi wenza ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzise umhlaba omningana kuna lo osetshenziswa okhokho bethu. Siyabonga.

Ngingakuthokozela impela, ngoba bengathanda ukwazi ukuthi yini kuthathani ukuthi ubene nepulazi lezi ngulube. Ngiyafisa nje ukwazi nje kabanzi ukuthi ukufuya iy'ngulube kudingani? udinga umhlaba ongakanani, ukudla okunjani okumele ukuthengele zona, yini nje iy'gulube zidingani? Zidingani iy'ngulube khona uzokwazi ukuthi uy'phathe kahle, ukuthi ukufuya. Ngiyabonga.

Mina ngibona sengathi into ebalulekile la, yikho nje ukuthi, sazi ukuthi kulezo zindawo lezo ey'semaphandleni, ngoba kuyaziwa ukuthi abantu bakhona vese banemihlaba, vese bayalima . Into enjena kumele baqale ifakwe esikoleni, hhayi amazinga aphakeme, esikoleni nje impela, mhlampe kumabanga ko-grade eight, grade nine. Zifundiswe iy'ngane ngokulima, zifundiswe ukuthi ingawuphatha kanjani umhlaba, kube yinto abayaziyo kube yinto nje elula . Bazi ukuthi hhayi into esifunde esikoleni lena, kube lula ukuthi baye ekhaya ba-aplaye khona. Kunokuthi manje baqale phansi baye komanyuvesi, nani nani cha cha. Into nje engenzeka le esikoleni kahle. Ngiyabonga.

Ngokwami ukubona mina isikhumba asiyindayo. Abantu, ngibona sengathi bayohlezi nje beyithandela izinto ezikhiwe ngesikhumba nje, njengazo iy'mbadada, iy'cathulo kanye namajakhethi o-leather nani nani. Yebo zikhona izinto abayisebenzisayo bathi ama-alternative, ukuthi benze wona lawo ma-leather, zicathulo. Kepha-ke, bayohlezi, bakhona abantu abayohlezi bethi bona bafuna lokhu okwenziwe ngesikhumba sangempela. Leyo makhetha leyo engathi ayiyi ndawo, iyohlezi ikhona. Siyabonga.